Ke nahana hore lebaka la hore, ho kgethwe aloe hara dijalo kaofela. Ke hobane, ho tloha kgale batho ha ba ne ba tloha mabitleng ba tla hae, le ha e ne le lefu, e se le ka tlwaelo hore ho hlatswuwe matsoho ka aloe. Ke nahana lebaka ke lona lona lena la hore, le na le mefuta e makgolo a supileng, mme le thusa haholo ka ho hlapa matsoho le ho nolofatsa matsoho a rona. Haholo ha re ha re tswa mabitleng, ho ba mobu wa mabitleng, ha o tshwane le ona wa mona jareteng ya rona.

Eya ke moetlo wa batho ba batsho. Motho ha a qeta ho fumana mosebetsi, mang kapa mang o lokela ho etsa mosebetsi. A lebohe sedimo sa hae kapo badimo ba hae hore ba mo senoletse tsela, dintho di buleile mme ba mo file mahlohonolo a hore a sebetse. Le nna ke ile ka o etsa mosebetsi. Ke leboha mosebetsi mme ha se mosebetsi fela o ka o lebohang, o leboha ntho tse ngata. Ha o rekile ntlo o etsa mokete, o lebohe le teng hape ha o rekile koloi, o etsa mokete, o lebohe.

Ho apara diaparo tse ntsho lefung, ke moetlo wa kgale. Mme tlhahiso leseding e le e fumaneng ke mafosi. Tse tshweu le tsona o ka nna wa di apara, ho ya ka motho empa ho hlomphehile hore mang kapa mang a tle ka diaparo tse ntsho ho ba ke lefu, mme mo hlahileng lefu ho na le sefifi. Ha mmoho le batho ba feletsang mofu wa bona ba hlokahalletsweng, ba ba leloko ba kenya dintho tse ntsho. Mme ha ho moo re ka fetolang mokgwa wa ho apara lepatong ka teng. Ho apara phahlo tsa ntsko, ke tsela e re tlwaetseng ho aparwa ka yona mafung.

Nna ke ithutile ho pheha dijo tsa setso ka dilemo tse leshome. Mme ke tseba ho pheha masonja, ke tseba ho pheha iphuthu, ke tseba le ho pheha motoho o bodila. E ka sitana e ba wa mabele kapo ona o na wa phofu e tshweu.

Baholo ba etsetsa hore, a se kene nakong ka pelenyana, mme ba etsetsa le yona ena ya bana ba imang ba sa ntsane ba le dilemong tse tlase haholo. Mme ba thusa haholo hore a se je dijo tse kang mahe, lebese le hona ho hong ho nang lebese, ho ka etsang hore a ye nakong a sa le monyane dilemong.

Ke hobane motho wa mme ha emile, o tlameha ho itlhompha. Mme ho hata mobu jareteng ya lebitla, ho ka hatella ngwana. Nengneng mpa qhalehe, mme ke ka hoo motho wa mme ha emile ho na le melao e meng le dipehelo. Ho tloha ho etsetswa hore ho se ke hwa ba le dikotsi tse hlahelang ngwana kapo motho wa wa mme ya immeng.

Motswalle wa ka ke re ke o letsetse ke o jwetse hore, lenyalo le tswela pele. Mme ke thabile haholo ho ba kgale ke le emetse letsatsi lena la hore, le nna ke be molekane wa motho, mme ho wa etsahala. Ke tlo o romella pampiri e e bontshang nako ya lenyalo le poleke, ke beke e tlang. Ke ya o kopa motswalle, wa ka ya ratehang o be teng. Re tlo keteka letsatsi lena la ka le bohlokwa.

Moetlo wa basadi ha e sa le o etswa dilemong tse fetileng. Ha se nthwa sejwalejwale, mme ke moetlo o etswang ho basadi le ho bo ntate. Ho basadi, ba ba ruta ho ba basadi hape le boitshwaro. Le ho bo ntate, ho etsuwa jwalo fela, ba rutwa ka boitshwaro, le ho ba hloho ya lapa melao. Mme nka se be motelele haholo ho ba ha ke na tsebo e kalo empa ke moetlo, o shebaneng le boitshwaro.